Yebo, amabhanki kufanele alinganisele inani lezikhathi ikhasimende elingasebenzisa ngalo i-overdraft, lokho ukuvikela amakhasimende ekujwayelekile ukukhokha ngezindlela ezingesimeme. Kanti akunjalo ngokuthi abantu kufanele babe nelungelo lokusebenzisa izinsiza zezimali ngokuvumelana nezidingo zabo ikakhulukazi uma sekuvelile izimo ezingalindelekile, njengokuhamba komuntu ekhaya.

Kokuqala ukuthi bengingalindele ukuthi uma ngijoyina umshwayilense kunesikhathi esithile okufanele ngisilinde, kanti lokho kungenza ngikhathazeke ukuthi uma kungathiwa kuvela ingozi izinyanga eziyisithupha zingakafiki kungenzeka kanjani. Njengoba umshwayilense uyiwona ongiduduzayo ukuthi ngibe nethemba ukuthi noma kungathiwa kwenzakalani, koda wona uyokwazi ukuthi ungibheke okanye ungisize ngikwazi kungcwaba ilunga lomndeni. Okanye kungcwatshwe ilunga lomndeni eselisishiyile ngaleso sikhathi.

Engakwenza ukuthi ngiqhathanise izinketho eziningi, ngibheke izidingo zomngani wami bese ngikhetha okuthengekayo futhi okunikeza ukuvikelo okuyisisekelo kwezempilo.

Ngijabula kakhulu kanti futhi namanje angikholwa ukuthi yimi lona ozuze into enkulu kangaka ngokuhweba, okanye ozuze imali enkulu kangaka ngokuhweba. Kusukela manje sengizokwazi ukwenza izinto, sengizokwazi ukuqhubeka phambili nempilo yami ngenze izinto ezifanele njengokulungisa ekhaya, nginakekele bonke abakithi abadinga usizo abasondelene nami.

Okokuqala ukulandelela imali engenayo nezindleko okuwukugcina umlando wensuku zonke, kanti okunye isebelo semali, ukwaba imali ngeviki noma ngenyanga.

Izinto ezingakhathaza kakhulu zifaka izindleko zezinyanga zonke ukuthi inqubomgomo ikhokhisa malini uma kushonwa, isikhathi sokulinda kanye nokwethembeka kwenkampani, imibuzo ivame ukuba imibuzo ethi. Ngizokwazini ukukhokha inyanga nenyanga? Noma iyokwenza umsebenzi wokusiza umndeni yini lo umshwarense? Kanti izici ezibalulekile lapho ngikhetha khona inqubomgonyo inqubomgomo zihlanganisa intengo ekwazi ukukhokhwa kalula, imali eyokukhokhwa uma kushonwa, ukucaciseka kwemigomo, isikhathi sokulinda esifishane kanye nenkampani ethembekile enedumela elihle.

Yebo ngoba imali yonyaka isiza ekutheni ibhange likwazi ukumboza izindleke zalo, kanti futhi isiza ekuthenini ibhange likwazi ukuqapha nokubika imali yakho futhi lenze izibalo ezifanele zezintshisekelo noma inzuzo. Kanti futhi lezi zimali zihlanganisa imali yokuphatha, imali yokugcina i-akhawunti yakho, imali yokubonisa noma yokuphatha utshalomali, izindlela izindleko zezitifiketi nezitatimende noma izicelo ezikhethekile. Kanti futhi nokuthi likwazi ukugcinela imali yakho iphephe.

Izinzuzo ukuthi umasincwabisane uma ushiywe ilunga lomndeni yiwona owenza izinto eziningi ngibala ibhokisi liphuma kubo, ukudla kanye nendawo la okuzohlala khona abantu abafike kulowo mncwabo. Kanti futhi uyakwazi ukuba ukusize okanye u-claim-e izimali eziyokubheka wena nomndeni wakho uma ilunga lwakho selikushiyile, ukuze ungasali ukhathazeka ngokuthi uzophila kanjani kusukela manje uma omunye wakini esengasekho.